Mehlape ya ya bo rapolasi e dule e ntse e phetse hantle. Ba lokela ho isa ka nako tsohle hlokomelo hore ba e fepa dijo tse nepahetseng, hape di dula di le sebakeng se bolokehileng. Bo rapolasi hape ba tshwanetse ko ho di isa Nkeng hore ba hlokomele hore maemo a tsona a bophelo a ntse a le hantle. Hape ba tlameha ho dula ba ntse ba le tjhatsi ba di hlokometse ka nako tsohle.

Hore mmuso o fokotse tlala, o lokela o ho bula di-workshop-o province-eng tsena tse robong tsa rona, tse re nang le tsona tsa South Africa. Ho ruta batho bohle ka ho maemo a teng, ho ba thusa le hore ho lengwa jwang, le hore ba tshwanela ba etse jwang hore dijalo tsa bona di bolokehe. Di hlahe di le hantle. Mme ba tlameha ho ba fa dipeo tsa mefuta e fapaneng ya dijo, hore ba kgone ho ithusa hore tlala e fokotsehe.

Ke tla ba founela ke ba hlalosetse hore sefako se sentse poone yaka kaofela. Mme ke tla leka ka matsapa ke shebe hore haona e sa senyehang hore ke kgone ho ba thusa. Haeba e ntse e senyehile kaofela, ke tla kopa tshwarelo ka hore ha keno kgona ho ba tlisetsa poone Mme ke tla ba thusa ke re ke tla ba batlela pleke enngwe e ba tla kgona ho fumana poone

Bohlokwa ba teng ho ya mananeong ao a teng ke a hore o tsebe ka ho tlabe ho etsahalang ka . Le hore o jala jwang, mobu wa dijalo o sanetse o be jwang hore dijalo tsa hao di be hantle. Le hore o di hlokomela jwang dijalo tsa hao, o tlameha o etse jwang hore o di nosetse. O di nosetsa ka nako e feng, le hore dijalo tsa hao di tlameha di wang.

Tse bohlokwa tseo rapolasi a tlamehang ho di etsa basebetsi ko sheba hore basebetsi ba hae ba tshepahala ka dinako tsohle. Basebetsi ba hae ba tla latela sohle sa se buang, mme basebetsi ba hae ba rata mosebetsi oo ba tlabeng ba o yetsa. Basebetsi ba kgona ho fihla mosebetsing ka nako. Basebetsi ba hlompha mosebetsi wa bona, basebetsi ba sebetsa hantle le yena rapolasi ntle le dikgohlano.

Haeba tshebetso ya setso e ka ntshebeletsa hore e etse hore temo kapa dijalo tsaka di di le hantle le di phoofolo tsaka di di phetse hantle. Nka eletsa ba bang bo rapolasi hore ba etse jwalo ka nna, hore le bona dijalo tsa bona, diphoofolo tsa bona, di kgone ho bolokeha. Dintse di ntlafetse ho sena sitiso ya efe kapa efe, hoba maemong ana eo releng ho ona, climate-e e se e tjhentjhile haholo. Uh mme rona re le bo rapolasi e re tshwara hampe ha holo.

Ke tla qala ka ho sheba hore uh mobu wa serapaneng seo se ke se batlang ho etsa o ntlafetse naa. Hore mobu oo kona o tla etsang hore dijalo tsa ka di tla nna. Mme dijalo tse ke tla di jala e tlabe e le uh moroho wa mokopu, le moroho wa spinach-e, ditapola le hobane ke tsona tse holang ka pele.

Ha ke batla hore ditholwana tsaka di ske di a senyeha, ke a tlameha ke shebe hohle hore ditholwana di ntse di le maemong a hantle, ke di nosetse ka nako eo ke tlameha ho di nosetsa ka teng. Ke shebe le hore mobu wa teng o ntse o le hantle ho etsa hore ditholwana di kgone ho hola hantle, hape ke etse hore tholwana tsaka di ske di a omella. Ke di hlokomele ke tsela manyolo hore di ntlafale.

Hore ke hire mosebetsi a motjha, ke lokela ho sheba hore feela ke mo hloka mosebetsi eo a motjha. Mme ke lokela ho etsa ka matla hore mesebetsi eo a motjha o tla latela dintho tsohle tse etsiwang mesebetsing. Ke tlameha ke shebe hore ditlhoko tsaka ke dife hore motho eo ke tla be ke mo hirile. O tla etsa dintho tsohle tseo ke di hlokang ka botlalo. Hape ke sanetse ke mo thuse hore a kgone ho etsa mosebetsi wa hae hantle.

Ho sebetsa dihora tse ngata ho hlokahala ha feela e le hore mosebetsi o mongata haholo, mme o tlameha o etse ka potlako. Haebe ho sena mosebetsi o mo ngata ha ho hlokehe hore basebetsi ba polasing basebetse nako e telele haholo, ba tlameha ho sebetsa jwalo ka mang le mang, dihora tse robedi kapa tse robong. Mme haeba ba lokela ho sebetsa dihora tse ngata, ba tla lokela hore ba ho sebetsa dihora tseo tse ngata.

Ke founa mabapi le naha e ngata e setrekeng sa Qwaqwa, e ke hlokometseng hore ha hona motho a dulang ho yona, ha hona motho ya lemang ho yona. Mme ke lakatsa ho botsa hore ho tlo etsahalang ka naha eo? Hobane ke ha ngata ke feta moo ntse ke bona ha ho etsahale letho, mme ne ke batla thuso ke tsebe ho botsa hore ho etsahalang ka naha eo? Le hore naa, ho tlaba le diphetoho naheng eo naa?

Dihwai di lokela ho batla sebaka se nang le mobu o sebetsang hantle, o se nang le ho ho feteletseng kapa ho theosa le Mobu o loketseng ke o nang le drainage e ntle, o se nang lerole le fetang o bonolo ho lema. Ka kakaretso dihwai di tlameha hoba le boemo bo botle ba bophelo, le ho lema ka hloko mobu o nepahetseng, le ka tsela e thusang fokotsa holeho ya mobu ho thusa ho lema hantle.

Ditsela tseo nka di etsang mabapi le ho jala khotoni. Nka batlisisa ka mokgwa wa internet hore e fumaneha kae, le hore e santse e jalwe jwang, e hlokomele jwang hape le hore ke etse diphuphutso di internet-eng hape, ke phatlalatse le di-social media-eng hore ke kgone ho tsebisa batho hore ke rekisa khotoni mme ba kgone ho tla ba reke ho nna.

Nka eletsa sehwai se etse diphuphutso tsa hore kokonyana tsena tse bohale tse ngata di bakwa ke eng? Hape se etse diphuphutso tsa hore se ka fumana moriana o tla thibela hore dikokonyana tsena tse ske tsa ja dijalo tsa hae o fumaneha kae. Hape di s'thole monyetla wa hore se etse phuphutso ya hore se ka thibela jwang hore kokonyana tsena di ske di a hlotse di tla ho yena, di tlo senya dijalo tsa hae.